Lebaka la hore Basotho ba se ka lema ka dinotshi. Ke hobane Basotho ha ba na tsebo kapa thupello e kaalo ya ho lema ka dinotshi. Ba ya di tshaba mme ha ba tsebe seo ba ka se etsang hore ha ba lema ka dinotshi ba ska lemala.

Keletso ya ka ke ya hore sehwai se ka iphumanang se le mathateng ana se ka leka ho fumana thuso ho ditsebi tsa dikokwana kapa ho ditsebi tsa mobu. Mme ha sa fumane thuso, a ka leka ho phethola mobu wa hae kgafetsa kgafetsa hore mobu wa hae o nno be motjha. Ka hoo, o thusa hore dikokwana tsena tse ka tlase nne di tswele ka hodimo, di kgone ho shwa.

Dumela rapolasi. Ke o letsetsa mohala ke le ofising ya tsa temo ya mmuso. Mme ke o letsetsa tjena. Ho o tsebisa hore polasi ya hao e kgethilwe ho tla tla thola thuso ho tswa ofising tsa mmuso. Ofisi di ikemiseditse ho o thusa ka dimatlafatsi kapa tsona meriana e ka thusang mobu wa hao, hore mobu wa hao ha o lema, o ntshe dijalo tse ntle mme tse matlafetseng hore di ka lo rekiswa.

Ke tla ba thusa hobane ba tla be ba nthusitse ho hodisa polasi. Mme hape ke tla ba thusa hobane molao wa naha ya rona o re mosebetsi e mong le e mong o lokela ho ngodiswa ho re a kgone ho thola di-pension tsa hae. Ha nka meja fatshe le ntle le moo, ke tla ba thusa. Hobane ba tla be se ntse ba tseba mosebetsi ho sena thupello kapa efe e ke tla ba fa yona.

Basebetsi ba polasi ya ka ba hantela hore meputso ya bona e nyoloswe. Hobane ba lla ka hore nako e ba e sebetsang mapolasing e ngata. Mme ba sebetsa le ha pula ena. Ka hoo, ba kopa tswe ke ba nyollele moputso.

Nka kgothaletsa malome ka hore a sebedise metsi a nang le asene. Mme ha qeta ho a kopanya, a tshele ka hara spray hore a fafatse dijalo tsa hae. Ka hoo, o thusa hore dikokonyana tse nyane di shwe pele di fitlha dijalong. Nka mo jwetsa hape hore a sebedise metsi a kopaneng le letswai ho fafatsa ka thokonyana ho tamati ya hae. Hore dikokonyana di se fihle tamating ha bobebe.

Mme polasing ya ntate, ha ke bone hore ho tla tholahala dijalo tse ntle, ka hobane difefo di di rathile tsohle. Mme ha ho na sejalo se le seng se emeng ha e le meroho yona. Ha ke sa bua hoba sefako se qetile kaofela ke dithupa. Ha ke bone hore na ho tla ba na le phethoho.

Pelo le maikutlo aka ha di a hema hantle hohang. Ke kgathatswa ke ho shwa le ho sa hole hwa ditsuonyana tsa ka. Ke tla leka ho ya docter-ng, ho lo fumana moriana kapa tsebo e itseng ya hore ditsuonyana tsena di hole hantle. Mme le nna ke tla leka hore ke di hahele ntlo e futhumetseng e sa kene le metsi, mme le metsi a tsona eo di a nwang ke tla leka ho thola a hlwekileng ka mehla.

Ka tsela eo, mmuso o isa batho bofutsaneng bo feteletseng, hobane moo e leng horeng ha hona semela se melang, ha hona hore batho ba ka thola dijo tsa ho ja. Hobane dijo tsohle di tswa mobung, mme ha e le hore mobu ha wa matlafala hore o ka ntsha dimela tse ntle, batho ha ba na kgona ho thola dijo mme malapa a tla lapa.

Ho ya ka maikutlo, a ka ke bona basebeletsi ba mapolasing. Bongata ba bona bo sa tshwarwa hantle.

Ho ya ka shebo ya ka, ke bona hore dikolong tsa balemi, ho no ka ba betere ha baithuti le bona ha ne ba ka rutwa ka ho tshwara kgwebo. Hobane ho lema ke kgwebo, mme ho hloka kelello ya motho a tsebang ka kgwebo, hore a tlo kgona ho etsa tjhelete e ngata. Mme a kgone ho ntshetsa temo ya hae pele.

Dumela ntate. Ke qeta ho thola tsebo ya hore mobu ona o rekiseditseng ona, ha wa matlafala. Ene ka hoo, ha ka thaba ne ke kopa hore o kgutlise tjhelete e ke rekileng polasi ena ka yona. Mme le nna ke kgutlise polasi ena matsohong a hao. Hobane ho ya ka nna ne ke reka polasi enana hore ke tle lema, ke tle etsa tjhelete ka hore ha ke sa tla kgona ho etsa mosebetsi wa ka. Ne ke kopa hore tjhelete e ke rekileng polasi ka yona e kgutlele ho nna. Mme polasi e kgutlele ho wena. Ke a leboha.

Mofuta wa semela o hlahang tlasa mobu e kaba matokomane. Matokomane a ho thusa ka ho matlafatsa mmele. Mme le ka ho fa mmele matla. O mong mofuta wa semela e kaba beetroot. Beetroot-e e thusa ka ho fa mmele madi ha mmele o se na madi.

Mohlomphehi ha se jwale re batla ho nehela dikolobe tsa rona polasing mona. Mme ha re soka re fumana kolobe, e leng ho reng e matlafetse hore re ka nehela kolobe tsa rona ka yona. Re utlwetse hanyane hore o teng mokgwa e lo reng re ka nehela ka ona wa sekgowa. Ne re kopa tsebo eo le horeng wena o na le yona, o e fetise ho rona, hore le rona re tsebe hore na re ka nehela phoofolo tsa rona jwang. Re a leboha monghadi.

Fynbos e thusa ka ho hlwekisa moya o ro hemang ho lokisa mobu. Hape e thusa bo ramahlale ho etsa meriana e meng ya sekgowa.

Nka shebana le nkgo e kgolo eo ho yona. Ke tlo leka ho boloka metsi ana. Mme ke tlo a sebedisa, ha nako e ntse e ya ho tshella dijalo tsa ka ka ha metsi a sa sokoleha.